Manintsi amancedo anjalo kodwa ke kuba nzima kakhulu xa umbane uhambile, ukule nto kuthiwa yi-loadshedding. Kuba sowunazo ezo phasiwedi kufuneka ube nayo i-battery ebambisayo.

Iinto zasimahla zinemicelimingeni eminintsi kuba kaloku kuyenzeka ukuthi ezinye izinto zingenzeki, ibe slow. Awukwazi ukukhalaza uyawuyamezela ulinde kwaye namandla wayo awatsho ngolu hlobo ulindele ngalo.

Okokuqala, kubalulekile umntu ayazi into eyiyo nengeyiyo. Umntu ukuze azikhusele, amajelo osasazo akhoyo amnandi kuba uyakwazi ukhetha ukuba umntu akulandele okanye angakulandeli. Uba ukulandele kwabonakala ukuthi akayiyo le nto uyijongileyo ebantwini uyakwazi uvele nje umsuse phantsi kwakho umbhloke. Kwaye kubalulekile ke ukuthi ezinye iinkcukacha ungazivezi kakhulu kumakhasi onxibelelwano kuba akubi lula omnye umntu ukuthi aqonde le nto ubuyizama uyiveza. Uma uyiveza yazi ukuthi kuza izimvo ezingafani ezinye zingakuhlaba entliziyweni, ngoko ke kufuneka uhlale ume bumo ingqondo yakho yomelele ukuba uyazi ukuthi kofuneka uphendule iinto ongazaziyo.

Ewe, ukufunda kunyanzelekile kube nexesha. Yonke into inexesha layo ukuze ingqondo ikwazi uthatha, ikunike, ikugcinele nengxelo ngokukuko kuba kaloku nokwenza into enye kwakhona kuyasokolisa.

Into esijongene nayo kuxhatshazwa kwabantu be-LGBQ community, abo banenkolelo yobunini obungafaniyo nathi. Kulapho kubonakala abantu ukuthi abaqondi ukuthi wonke umntu unelungelo loziva ngale ndlela aziva ngayo kwaye isibonisa ukuthi kufuneka, imfundiso isafuneka kubantu ukuthi awumthuki umntu kuba ezicingela ukuthi yena ungubani.

Iphasiwedi yeWi-Fi inobungozi kuba ingabanika abantu abarobhayo amandla wongena kwiinkcukacha zakho ebekufanele bangazingeni .

Banintsi abantu besiza bemela abantu kuxhatshazwa kumakhasi onxibelelwano. Kodwa ke kubalulekile ukuthi makhasi wawo abe nemithetho kuba as much as abantu bebamela abantu kufuneka imithetho engqiqwa and esemthethweni ebhaliweyo wonke umntu ayazi ukuba angavelelwa.

ngamagwinya wakho uwafake ipoloni, iatsha okanye wenze iminsi. Nakona nendlela owashuqula ngayo kunyanzelekile inike umdla ukuze abantu bazoza kuwe, nendawo osebenzela kuyo icoceke.

Iphasiwedi yeWi-Fi inobungozi obukhulu, ayikuniki ukhuseleko olungqinqwa kuba inabo uba nendlela yongenisa abantu kwiinkcukacha ebekufanele ukuthi zicalanye, azinikwa nje nabani, kodwa umntu xa enephasiwedi yeWi-Fi yakho angakwazi ungena afumane ezo nkcukacha kwiifowuni zakho. Ngaphandle ke koba ke, ngakumbi ezi uzifumana ezi-malls kwiindawo ezisetyenziswa ngumntu wonke.

Kukuqinisekisa ukuthi kunemithetho engqiqwa yokulawula ikhasi elo, wayophula kufuneka kubekho indlela umntu ohlwaya ngayo.

Iba buhlungu kakhulu loo nto kuba kaloku ixesha lokusebenzisa idatha alina-date yawuphelelwa. Ukuthi bangavele bancede nje ngokuqinisekisa ukuthi bona batsala imali yabo bakunike idatha ukuze uzokwazi usebenza.

UTikTok lelona khasi lincedisana kakhulu nabantu abanamashishini asakhasayo kuba abantu bakhona bayakubona, uyayibonisa nendlela osebenza ngayo. Kwakhona noFacebook, ubuso bencwadi lobo, kuyancedisa ekunyuseni ibhizinesi, abantu ngebhizinesi yakho.

WhatsApp ifuna ube ne-airtime idatha ukuze uzokwazi uhambisa imiyalezo yakho. Ewe yona inceda ngokuthi uyakwazi ufumana imiyalezo kwangethuba ubone umntu uba uyawufuna na. I-SMS yona ubuthumelela nje ulinde ngelo xesha awuphendula ngalo.

Liluncedayo ulutsha indlela yokuphila eyiyo nokuhlonela izinto ezibekiweyo ngabazali, nokwazi ukuthi ikamva umntu amakaliplane uliplana njani, makangangeni kwizinto ezinjani.

Kakhulu and ikwenza unxibelelwano lube lula lukhawuleze. Ungayivula kodwa ke uyazi ukuthi iyakwazi uthumela imiyalelo ulele, funeka wazi ukuthi uyicima njani ukuthi ingakuphazamisi imiyalezo yayo loo group, ibe nemithetho kwakhona.